Izikole zenza okufanele ukukhuthaza amantombazane ukuthi adlale imidlalo ngoba kuzo zonke izikole kunemidlalo edlalwayo. Futhi bayaqhudelana nezinye .

Zokudlala eziku-inthanethi zingakukhuthaza ekutheni imidlalo kungabikho ngokobulili. Wonke umuntu adlale umdlalo awuthandayo.

Izinselelo ey'ngase ziphakame ngokusebenzisana ukuthi abantu bengaba nomubono ukuthi leprojekthi ekumele iyenziwe abantu bobulili obuthizeni.

Ibalulekile ngokuthi ikwazi ukuthi abantu abasha bayisebenzisa njengokuthi kube yithuluzi lokuzivocavoca. And umzimba, ingqondo isebenza kahle umuntu mayezivocavoca.

Ezingase ziqaliswe ukuqeqesha nothuthukisa abasebenzi ukuze bazilungiselele ukusingatha imicimbi omekhulu. Ukuthi kube nemidlalo yemiqhudelwano.

Ngingabakhuthaza ngokuthi uma siqeqeshekile kahle sizowina futhi wonke umuntu ozothola umvuzo lokho obekwenza.

Imithwalo yemfanelo intsha enayo ngabagqugquzeli ulwazi olunembile ukuthi manje akusekho abantu abacobelela intsha mayelana nezimfanelo okumele .

Imthwalo intsha ebhekene nayo ikuthi akusekho abantu abazi kabanzi abadlulisela ulwazi kuyona intsha.

Akukho okungcono okudlula okunye. Yonke le midlalo ibalulekele kakhulu ngokuzivocavoca futhi namakhono owatholayo uma uwenza .

Akukho okudlula okunye ngokubaluleka yonke le midlalo yize inikezana amakhono ahlukahlukene. Kodwa omabili abalulekile futhi uma ungazimisela kuyo ungaphila impilo emnandi.

Izifundo zempilo ezingafunda yintsha ngokudlala emaqenjini omphakathi noma esikoleni. Ukuthi intsha uma inaka imudlalo ngeke ilibale izidakamizwa notshwala.

Engingasoze ngawukhohlwa mhla ngibukela iqembu lami engilithandayo lidlala. Ingesikhathi iqembu lebhola labezinyawo i-Kaizer Chiefs inqoba i-Orlando Pirates.

Ukudlala kwi-inthanethi kungabuthuthukisa ukulungela umsebenzi ezimbonini ezifana ne-IT noma umudizayino wemidlalo. Ngoba yonkinto uma usuwazi ukudlala imudlalo ye-inthanethi, okunye akubi nzima ukukufundela.

Ukuthi abaguquki kwisitayela sabo esijwayelekile abaqhubeke ngaso. Ngaleyo ndlela abantu bazogcina sebazi ukuthi isitayela sabo lesi futhi bakuqonde lokho konke kuhambe .

Ngicabanga ukuthi kumele banamathele kwisitayela sabo sangempela ngoba isona abasazi kangcono. Uma sebeguquka beza kwesinye kuzogcine abanye kube nzima ukubamba leso sitayela esisha esebesithathile.

Ngingasisingatha ngokuthi ngimubizele eceleni ngimutshene ukuthi ayikho into engalungile ngaye. Kepha akazinikeze isikhathi sokudlala, ukungena kwezemidlalo uzojwayela. Futhi nabafundi abanye uzogcine esebajwayele, enze abangani namahloni azoba ngcono.

Abantu ukuthi ukumosha osekukhona akuyona into elungile. Ziningi izindlela abebengenza ngazo ngaphandle kokuthi bengaze beshise ihholo. Njengokuthi bengenza ngisho imashi ethule beye kulawo mahhovisi abantu okumele kube yibo. Okumele babenzele inkundla zemidlalo.

Zingathula kubazali ukuthi yize abafundi bezele ukuzofunda la kumabanga aphakeme. Kodwa nezemidlalo zibalulekile ukuze yonke into umfundi acabange .